Mehe ni swi vona swi ri swa swa nkoka ngopfu ku ri vana va xikolo va endleriwa maendzo ya dyondzo emapurasini. E xivangelo i va, vana lava va tiva swakudya e exitolo ntsena. Loko va fika exitolo a va swi tivi ku ri leyi i nyama, leyi i mihandzu, leswi a va swi tivi ku ri swi vuya kwini. Vana va ku tala a va swi twisisi ku ri leswi swi vuya kwini ku ri loko wo fika munhu a kuma nyama a nga swi twisisi ku ri nyama leyi kahle kahle i suka i ya i suka kwini ku ri i za i fika hala xitolo. E apula leri ri suka kwini ku ri ri za ri fika hala xitolo. So ni swi vona swi ri swa nkoka ngopfu.

Mehe ni nga hlohletela vantshwa ku ri va nghenelela e ka ka ka ka swa vurimi. Swivangelo swa mina i swinharhu ntsena, swa le henhla. Yo sungula i minkateko. Ntateko i koho ka leswi swa vurimi. Na ku vuyela na na na na mintirho, mintirho yi tele ngopfu wa swi kota ku ti endlela mintirho hi hi le swa vurimi. u nge tshami u nga na ntirho ka ka vurimi. Na nsirhelelo ya swakudya. Swakudya swi tshama swi laveka. Loko u fika xitolo u ya xitolo ku ri u ya ku xaveni ka yini? Ka swakudya. Ku tshama ku ku ku ku ku laveka swakudya.

E mfumo a nga pfuna hi yini ku ri a antswisa ku nghenelela ka vavasati ka vurimi? A nga nyika vuleteri bya vurimi, ka vavasati na koho a engetela nseketelo wa swa timali na vuvekisi ku ri va ta swi kota ku ri va va va va va va swi kota ku nghenelela ka le swa vurimi vavasati.

Mehe ni swi vona swi ri swa nkoka eya.

Hi ku vona ka mehe emapurasi ku ri mimpfuno na swiphoqo ku ri mapurasini a va tindhawini ta le makaya tano ematshan'weni ya le dorobeni, i swa ku ri edorobeni ku na moya wa ku thyaka a a a a a hi xilungu va ri i pollution e moya wa koho a wu basanga na koho emakaya ku na ku ku tirhisana. No va edorobeni munhu un'wana na un'wana u langutise swa yehe and na koho emakaya a ku na traffic-i na na vugevenga va ku tala ku fana na le dorobeni. So swa antswa ku ri mapurasi a ve a le makaya etikweni le makaya.

E ku tlakula ka nxavo wa mbewu swi na ntshikelelo lowu kulukumba ngopfu ka va ka va varimi. E varimi va ta fanele va tirhisa mali ya ku hundza leyi va yi toloveleke. Na hehe as vanhu va ku xava, swi vula ku ri hi ta xava eswakudya exitolo hi mali ya ku hundza, leyi hi nga yi tolovela. loyi wa murimi a fanele a tirhisa mali ku hundza because of ku xava ka mbewu leyi nga yi nga tlakuriwa.

Mehe ni nga langutisa ku ri ku tshamiwe njhani kwalano va nga tshama koho. Ku na mati ya ku basa, la va hlambelaka koho ku basile, na gezi ri koho na la va swekelaka koho ku ri swi kahle na? Ni nga langutisa futhi na ku ti matshamelo ya koho a wa na munghozi. Na ku ri la va tlelaka koho a ku a kona i ndhawu i lunghile ku ri va tlela koho.

Miganga yi nga tirhisa na vurimi hi ku vekisa ka ndzetelo ya mabinzu swa vurimi. Yi tirhisana futhi na va mfumo na lava vaseketeri ya private.

E murimi i fane a tiva hi misava, hi swimilana na na na na na swiharhi. Na koho futhi, a va na a a hanye kahle emirini, a a swi kota ku ri a tirha kahle . Na a kota na ku tirha na vanhu, ku ri a ta swi kota ku ri a va vurimi wa kahle ku ri a nga ta thoriwa.

Tihomu ta masi ti lava ku ri ti endliwa ku ri ti tshama ti dye kahle. Ti kamiwa masi, ti nga ti nga tshami endhawini ya ku ri a ti tsakanga kona. Ti fane ti ti dya kahle, ti n'wa ti n'wa mati ya ku tala. Ti tshama ndhawu ti ti ti ti ti nga ri na na na stress.

E mina na pfumela ku ri swi swi na ku khumba minxavo ya swakudya.

Mehe ni vona mhaka leyi i leyinene ngopfu.

Mehe ni vona michini ya manguva i tirha i i pfuna i i pfuna i va, ku ri i entirho wa le emapurasini.

Mehe ni swi tsakela ngopfu swakudya leswi.

A ku rhurha ka van'wamapurasi swi endla ku ri endla ku ri swakudya swi nga vi kona. Na koho ka ikhonomi a swi tiyisi ikhonomi, ikhonomi ya wa kwalano endhawini na koho futhi swi endla ku ri vanhu va va lovela hi mintirho.

Varimi na van'wamapurasi va tirhisa mati ya pfula, va tirhisa na borehole-i, mati lama nga celeriwa ehansi. Van'wana va tirhisa na ti-sprinkler-a na ti drip irrigation.

Ku vekelela matimu ya pfula swa pfuna ku va na ndhawu ngaku i le dibini ku ri ku vekiwa mati na swo swa pfuna ku ri loko mati ya nga ri kona, or a ku a a a a a nga a nga nelanga va swi kota ku ri va tirhisa mati yalamo.

Loko masiku a ri tano, swi lava ku ri n'wamapurari a langutisa ku ri i ntirho wa njhani wu nga ta swi kota ku endliwa la ku nga vi na le swa ku ri va va va va va va va phazamiseka hi pfula. Swin'wana va nga swi endla ku ri va endla ku ri va dyondzisa vanhu kwalano entirhweni ku ri loko loko u tirhisa swilo swa ku fana na ti technology swilo swa sweswi, ku ri swi tirhisiwa njhani. Na ku ri u langutise ku ri entirho wa siku rero ku nga ku nga tirheka kwini.

Mehe swo antswa ni nga tirhisa michini loko ni tirha hi michini ni ta ve ni swi kota ku endla entirho wa ku tala ngopfu ku hundza na lowu a ni ta wu endla loko ni tirha hi mavoko.

Swi na ntumbuluko ku hundza le swa le xitolo.

Swa ku hundza ku hlangana ka ntumbuluko.

E ti-chemical tin'wana a ti lunghanga. A ti lunghanga ta swi kota ku ri ti endla e e chefu ka swakudya ku ri munhu a kumeka ku ri a nga a nga ti twi kahle. U khoma hi nhloko or hi swindzuwadzuwa na swakudya swa koho a swo va a a swo va ku ri swi swi swi hlayisekile hi mukhuva waloye.

E swipfuno swi na leswo biha ku ku fuwa tinguluve swi pfuno i ku ri tinguluve ta swi kota ku ri ti endla vana ta ku endla vana. U nge tshami u nga ri na na na tinguluve nyama ya kona yi ta tshama yi ri kona. Swa ku biha ke hi tinguluve i thyaka na vuvabyi, loko u nga ti ti ti nga ti nga basanga kahle thyaka ri ta endla ku ri ku va na mavabyi.

Ku dlaya xihari ku ku ri van'wana va tshemba ku ri va vulavula na vanhu va nga ha ri kona laha misaveni. Swin'wana swa ku ri ku dlaya xihari swi swi swi swi antswa ka ka ka timalini, swi more hi xilungu ni ta ku cost effective ku ri i dlaya xihari straight ku ri i ya e e e endhawini va xavisaka kona nyama i xava tinyama ta ku tala to to to ku tala. So swi antswa loko u dlaya xihari, ende as ni vuleke masungulweni ku ri van'wana va tshembe ku ri loko ku dlayiwe xihari va tsakisa lava nga ri ki kona ku ri va ta ta va na vona.

Xiharhi xi fane xi dlawa hi vumhunu na vuhlayiseki.

Swi hlaye nyana leswi nga le henhla i swo ku fana na swilo swa ikhonomi, na le swa nawu, na vanhu va le va le tikweni. Na koho van'wana a va swi lavi ku ri ku cinciwa ende na futhi ku ri le swa ku ri vanhu va ntima a va tekeriwa mapurasi hi valungu nkarhi luyani. Manjhe loko se manjhe loko ku fane ku ku nyiketiwa misava a a a a ka ha nyikiwi yona leyi a yi ri yoho emasungulweni.

Loko ku ri mehe ni nga ringanyateka ku fikela ka swikweleti leswi fikelekaku. Futhi na vuleteri na dyondzo nakambe na ti subsidy na ti grant kusuka emfumeni.

Eku twisiseni ka mehe i vurimi bya solar farming. I vurimi bya ku tirhisa edyambu, ku ri mi ta mi ta mi ta kota ku ri mi endla gezi.

E madamu ya pfuna ngopfu eku hlayiseni ka mati.

Mehe ni byala xifaki na matamatisi na ti-herbs ta ku fana na vu mint-i na basil na parsely.

Ku ri ku nga ngheni switsotswana na swifufununu na swinyoni.

Ku ri le swa ku fana na misava ku ri i mani a a nga i mani n'wini wa misava yeleyo. Na ku ri vanhu va ku tirha ku na vanhu van'wana a va nga wu koti ntirho and nkarhi wun'wani ku ri misava ya koho a yi a yi kulangi ku ri va nga swi koti ku ri va tirha kahle.

Swilo swa ku onha swi fana na tinjiya, swivungu na tiafidzi hi swoho swi onhaka swimilana. Ku ri va hundzuluxa swimilana va tirhisa na ti-pesticides swi nga swi hunguta sweswo leswo.

Masi ya ku huma eka homu, hi wona ya antswaka.

Ri va khumba i va a va swi koti ku tirha swimilani swi nge kuli loko ku nga ri na mati.

N'wamapurasi u fanele a tekela nhlokweni ku ri maxelo a njhani, swiharhi swi ta kula kahle na ku ri swakudya, na kona mavabyi na ku ri swi ta xaveka na vanhu va va va xi lava va xi lava xa xaveka na, na ku ri swa swi kota ku ri swi swi swi bebula swin'wana swivanana swi kota ku ri swi endla profit.

Ku engetela vuhumelerisi bya swibyariwa na vutumbuluxi, naswona minongonoko ya ndzetelo.

Ku fanekele va virisa mati ku ri va ta swi kota ku ma tirhisa.

Vurimi lebyitsongo byi tlakusa nsirhelelo wa swakudya, byi tlakusa maendlelo lawa ya nga ta tshama nkarhi wo leha. Byi seketela ikonomi ya laha kaya naswona byi hlohletela ku hamba ka ka swilo leswi hanyaka. Yi tlhela yi nyika matimba eka miganga leya le makaya na ku nyika swivandlanene eka vantshwa na vavasati.

Leswinene ku ri a swi a swi a swi a swi need-i mali ya ku tala swi cost effective loko va vula hi xilungu. Swi hanyisa misava, na koho etikweni ri ra hanya kahle. Leswa ku biha ke i ku ri mintirho ya mavoko yi tele ngopfu nakoho a swi a swi a swi pfuni a swi nyawuli and nakoho ma swi vona ku ri na tiko rile ku cincacinceni hi ti global warming na swilo swo tani, a swi a swi a swi pfuni.

Ni nga hleketa ku ringeta tindlela ta vurimi leti nga heriki ta ku fana cincacinca swibyariwa na mbewu leyi nga tsandziwi hi dyandza. Na ku tshovela mati ya mpfula.

E dyondzo yi ta laveka ku ri vanhu va dyondza hi ku tirha.

Switsotswani swa ku fana na tinjiya, ti , ti na ti-catapillar hi swona swi swi ohnaka swibyalana hi ku dya mathlaku, swibyariwa ni timitsu. Leswi ku kula swi hangalasa mavabyi naswona swi hunguta mbuyelo.

Ku avelana ka vutivi swi pfuna ku ri munhu swi kota ku ri a tirha njhani a tirha kahle, a nga lahlekeli hi mali, a nga lahlekeli hi nkarhi ene nakoho wa swi kota ku ri loko a a a a a hlangana na na na na na xiyimo xo karhi, wa swi ku ri a a a a tirha kahle.

Ku hlayisa purasi ku fanele ku hlayisiwa rihanyo ra misava nkarhi na nkarhi, na ku basisa nhova, na ku lawula maendlelo ya ku cheleta na ku tiyisisa leswaku switirhisiwa swi hlayisiwile kahle naswona swi lulamerile ku tirhisiwa.

Ni ta hlamusela hi kurhula ntshikelelo lowu wa ku tirha vusiku byin'we, ni kombela xilaveko xa ku hakeriwa ku antswa kumbe ni antswisa tiawara ta ntirho.

Maendlelo ya rihanyo ra misava ya katsa maendlelo lawa a hlayisaka kumbe ku antswisa ku nona ka misava. Xivumbeko ku fana na ku cincacinca ku ka ka ka ka swibyariwa, swibyariwa swo swo swo funengetiwa, na ku cinca ta ka ti-organic ku va ku hlohletela vurimi le byi nga heriki.

Technology i hundzule vurimi hi ku antswisa ku tirha kahle, vuhumelerisi na ku tshamiseka.

Vurimi byi tumbuluxa mintirho hi ku tirhisa vurimi mabindzu ya vurimi, ku lulamisiwa ka swakudya na mphakelo ya switirhisiwa eka tindhawini ta le makaya na le edorobeni.

Switirhisiwa swa swa nkoka swa ku fana na ti-combine harvesters-i, ti-mechanised pickers na ti-drone, swi hatlisa ntsovelo swi hunguta vatirhi na ku antswisa vumbuyelo.